Isikhathi eside sokulinda singalimaza impilo yeziguli, ikakhulukazi izingane nabadala, ikukhululeka nokungakhululeki, ukuqeda amandla ukwandisa ubungozi bokuthi isimo sibe sibi kakhulu noma sibangele izinkinga ezintsha, kanye nokuphazamisa izidingo eziyisisekelo ezifana nokudla nokuphumula.

Kubalulekile ukuthola umuthi ekhemesi noma emtholampilo othembekile ngoba kuqinisekisa ukuthi uthola imithi ephephile esemthethweni enekhwalithi efanele, futhi ezihlinzekwa wochwepheshe bezempilo abaqeqeshiwe abangakunikeza iseluleko esifanele okuvimbela ukusebenzisa kabi imithi engamanga noma engabazekayo.

Izindlela ezisebenzayo zokubandakanya abafundi ekufundeni okuyisisekelo kosizo lokuqala, zihlanganisa ukuzijwayeza ngezandla, ukusebenzisa izinto zokufundisa, ukudlala indima ngezimo eziphuthumayo zangempela, ukusebenzisa amavidiyo nezithombe ezibonakalayo, ukuqedela imisebenzi ehlanganyelwe, nokumema ochwepheshe bezempilo ukuba bakhulume noma benze imiboniso.

Izikole ezahlukene kanye nezilungiselelo zezemfundo zibhekana nemfundo eyisisekelo yosizo lokuqala kanye nokukhuthaza kolwazi lwezempilo nezindlela ezahlukahlukene, okusukela ekuhlanganiseni izifundo osizweni lokuqala, ezinhlelweni zokufunda kuya ekubambeni imihlangano yokucobelelana ngolwazi kanye nama-projects okuqwashisa ngezinga lwezempilo.

Ukungazali kuyinkinga enzima futhi izindlela zokubhekana nayo ziyahlukahluka kakhulu phakathi kwemithi yesintu neyesimanje, ngoba imithi yesintu, ikakhulukazi kumaZulu la aseNingizimu Afrika ukungazali kuvame ukubonwa njengenkinga ehlale ibe nezimbangela eziningi noma ngathiwa usuganile.

Indlela eqotho nephumelelayo ukukhuluma nomngani nomngani wakho mayelana nokuthunyelwe okubonakala kuyingozi ngamabhusta e-COVID-19. Ukusebenzisa izindlela uzolile, eqotho, futhi esekela nobufakazi.

Izingozi ezingaba khona ngokwelapha ithambo eliphukile ngaphandle kokuhlolwa kwezokuphepha kwezokwelapha i-x-ray zinkulu kakhulu, futhi-ke zingaholela ezinkingeni ezihlala, ezihlala njalo. Njengokuthi ithambo lihlanganise kabi i-malunion, lihlanganise uhlobo lwe-nonunion, futhi libangele ubuhlungu okungapheli.

Imikhaya ingaqala lezi zingxoxo ngenhlonipho nokusebenzisa izindlela ezingaqondile njengokuphakamisa izindaba zomphakathi ezihlobene nokufa, noma ukuza ngendlela othandayo, othandekayo angathanda ukujula ngayo nokuba uxoxe ngokuqondile nangokufa kwakho.

Ukuze azi ngokuqinisekisa ukuthi une COVID-19, noma umkhuhlane ojwayelekile, uThabo kufanele athathe isivivinyo ze-COVID-19 njenge-rapid antigen test noma i-IPC test.

Abanye abantu bevakashela amagumbi ezimo eziphuthumayo ngenxa yezimo ezingezona eziphuthumayo ngenxa yokuntuleka kwezinkethe zezempilo ezitholakala kalula ukuphazamiseka kuzinzisa zokuqala zezempilo noma ukungazi ukuthi iyiphi indawo efanele ezimpilweni eyezimpawu zabo.

Uma uchaza izingozi zokumelana nemithi, ngingagcizelela ukuthi kuyingozi enkulu empilweni yomphakathi njengoba kwenza kube nzima noma kungenzeki ukwelapha izifo esithathekelwanayo ezivamile ekuholeleni ekutheni ukugula kube kubi kakhulu, kube nesidingo semithi ebiza kakhulu noma engatholakali.

Ezinye zezinganekwane ezivamile mayelana nemithi yokugomela i-COVID-19 zihlanganisa ukuthi kungashintsha i-DNA yakho iqukethe amamethroshiphu ukulandelela. Ingakwenza ugule nge-COVID-19 ithinta ukuzala noma ukuthi ayiphephile ngenxa yokuthuthukisa kwayo ngokushesha.

Cha, ukugoma ngezinkambi zesintu awukwazi ukungena esikhundleni sokwelashwa kwezokwelapheka okungokwesayensi kwezifo ezimbi kakhulu nazokuphefumula, njengoba kungekho ukufakaza ukuqinisekisa ukusebenza kwazo ekwelapheni izifo ezinjengokushaywa kwama phaphu noma i-COVID-19 asesimeni esibucayi.

Umtholampilo omncane womphakathi unganciphisa ukucwaswa nge-HIV and AIDS kukunikeza ulwazi oluyiqiniso, ukuqeqesha abasebenzi bezempilo ngokucophelela, ukuthuthukisa izinhlelo zokweseka iziguli, nokubandakanya abaholi bomphakathi ukuze kuguqule imiqondo ephathelene ne-HIV and AIDS.

Ukwelapha nge-steam kusiza ngezimpawu zomkhuhlane ngokuxegisa imfiva, nokunciphisa ukuqunjelwa emakhaleni, nasemphinjeni okwenza kube lula ukuphefumula nokwehlela, nokukhwehlela.

Izinselelo ezinkulu noma imikhawulo, yezinhlelo zokuqeqesha ukulwa nomlilo, ikakhulukazi mayelana noxhaso ngezimali nokwabiwa kwezinsiza, zihlanganisa ukuntuleka kwesabelomali esanele semshinini yesimanje, ukuqeqeshwa okunganele nokuvuselela amakhono kanye nokuphathwa okungalungile kwezinsiza ezikhona ekuholeleni ekutheni izicishamlilo zingalungiselelwa ngokugcwele izimo ezingaba yingozi.

Kubalulekile ukuhlola i-HIV. Ngisho noma ungazizwa uphilile ngoba igciwane lingahlala emzimbeni iminyaka. Ngaphandle bokuveza izimpawu ezibonakalayo, okwenza ukuhlolwa kube ukuphela kwendlela yokuqinisekisa isimo sakho se-HIV futhi uvimbele ukusabalala kwegciwane.

Ezinye izinketho zasekuseni ezinempilo nezithengekayo zezingane zingahlanganisa iphalishi likamabele, uphuthu, isinkwa esinosisi, esinobisi noma ibhotela lamantongomane, amaqanda noma izithelo ezinjengo bhanana noma ama-aphula.

Umuntu ongaboni ohlala yedwa futhi igula ngasifo esithathelananayo angabhekana nezinselelo ezinkulu ekutholeni ukwelashwa, njengobunzima bokuzula zula ngaphandle kosizo. Ukufinyelela olwazini lwezempilo olungafundekile ukuxhumana nabasebenzi bezempilo abangajwayele ukusebenza nabantu abakhubazekile kanye nokuphatha imithi eyedwa.

Ezinye zezindlela ezinempilo zokuthi amadoda abhekane nokucindezeleka nemizwelo zihlanganisa ukuzivocavoca njalo ukudla, ukudla okunomsoco, ukulala ngokwanele, ukukhuluma ngezinkinga nabangani noma ochwepheshe, ukwenza izinto ezibajabulisayo kanye nokugwema utshwala neziyobisi.